Owu batshana bam, ndiyavuya ukuba nifuna ukuzokundindwendwela ukuze nindincedise ukugada iinkukhu ezi zam. Kodwa ke ndifuna nilumkele nto, niyazi ukuba ukusebenza ngeenkukhu kunazo iingxaki okuza nazo. Kusenokwenzeka ukuba nifumane izifo kwezi nkukhu okanye zinixhoge okanye zinikrwentse ngamazipho la wazo.

Ikhona imithetho engqingqwa ekhusela ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini, gxebe ii-fisheries ngelasemzini, efana ne-DFFE eqinisekisayo ukuba izilwanyana zasemanzini kunye namahlathi asoloko egciniwe yaye ekhuselekile ngamaxesha onke.

njengoba abantu abaninzi apha elalini bengenayo imali yokuthenga inyama apha esilarheni ndingacebisa mna ukuba inyama uyifake kwisikhenkcezisi ukuze ihlale ixesha elide ingakhange ibole. Okanye uyifake ityiwa nayo iyanceda ukuba inyama ithathe ixesha ukuba ibole.

Iimveliso zezolimo kubalulekile ukuba zithengiselwe amanye amazwe kuba amanye amazwe sube engenazo okanye zinqongophele. Kwaye ukuzithengisa kwamanye amazwe kwenza kube khona ingeniso enkulu engena kwelo lizwe elithengisayo.

Ewe, ndingazibona ndifuye iinkukhu endaweni yokuba ndizithenge evenkileni. Isizathu soko kukuba ndonge imali kuba inyama yenkukhu ixabisa kakhulu kwezi ntsuku. Kwaye ukufuya iinkukhu loo nto ingandenza ukuba ndibe nawo namaqanda ze ndingawathengi evenkileni.

inkukhu ke mfo wam kumele uyibeke phantsi uze unyathele iinyawo kunye namaphiko, unyuse umqala lo. Ube sele ulungisa imesi ulungiselela ukuyiqhawula umqala.

endinazo ngenkqubo yangoku yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika kukuba uMzantsi Afrika ngoku lilizwe elingalinganiyo, umhlaba uphethwe ngabantu abathile abakwizikhundla eziphezulu, abantu abanebala elimhlophe. Umzi ontsundu uyasokola, kufuneke uthenge kwa umhlaba lo wawungowookhokho kwabo ngaphambili.

Macala amabini kulo mba. Okokuqala, ndiyavelana nabasebenzi kuba ukufika kwezi matshini kuza kwenza ukuba baphelelwe ngumsebenzi wabo. Kwelinye icala ndiyabaxhasa abafami aba abalime iiorenji kuba ukufikisa iimatshini kuza kwenza umsebenzi lula kwaye icuthe nexesha eli lebethathwa ngabantu abasebenzayo ukuvuna iiorenji.

Ukunkonkxa iimbotyi kuthetha ukuthatha iimbotyi uzifake enkonkxeni okanye etotini. Le nto ke inceda ukuba iimbotyi zihlale ixesha elide zingakhange zibe ziyonakala.

besivuno buba nefuthe elikhulu kwezolimo. Ukuba uthe wafumana isivuno esikhulu, loo nto izokwenza ukuba ube nefuthe lokuphinde ulime kwakhona. Kodwa xa uthe wavuna okuncinci umlimi uye atyhafe kuba utyeke iindleko ezininzi azizubhataleka.

Hayi, andinoba nalo igalelo kukuncedisa iinkomo ukuba mazilwe ukuxhelwa kwazo. Indawo yokuqala ndikhule ndiyazi ukuba iinkomo zizilwanyane kwaye kunyanzelekile ukuba zixhelwe. Ingangumhlola obomvu into yokuba iinkomo zithethe.

Indawo yokuqala xa umntu efumana umvuzo omkhulu loo nto iye imnike amandla wokuba azimisele emsebenzini wakhe. Ndiyathemba kwaye ndiyakholelwa ukuba xa abasebenzi basefama benokufumana umvuzo ongaphezulu, emikhulu okanye encomekayo, loo nto ingathi ibanike umdla wokuqhubeka besebenza kwezolimo kwaye besebenza ngokuzimisela emsebenzini wabo.

ezothi qatha xa kuthe kwafa enye inkomo yam egqiba kuzala kukuba ndizamele ithole layo indlela yokuba likwazi ukufumana ukutya. Loo ndlela, loo nto ndizawuyenza ngokuba ndiyanyisele kwenye inkomo okanye ndiyizamele ititi yokuba ndikwazi ukuyincancisa.

Imifino elungele ukutyalwa ngemo yezulu yangentwasahlobo sispinatshi, ikhaphetshu, ibhitruthi, iminqatha okanye iikherothi.

Ndicinga ukuba xa i-hempu inokudlulisa i-pollen kwisityalo sentsangu ingenza loo nto isivuno eso sentsangu sibe sincinci.

Ndiqinisekile ukuba nalo wam umdiza uza kuthengwa kuba umdiza weswekile awusokuze ude ube mninzi ukodlula umlinganiselo.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimandla engaselunxwemeni ziquka imango, ibhanana, ipayinepile, ipapaya kunye neorenji, ilayimu kunye nelemoni.

kuba ihagu ifana itya kwa nto ephambi kwayo kwaye akunyanzelekanga okokuba uyityise into enye. Kude kukhona nentetho etshoyo ukuba awuzange uyalezwe xa utya yonke into ungafana nehagu.

Zifunekayo ukuze umntu afaneleke ukuqeshwa efama okanye izinto ezisisiseko ziquka ukwazi indlela ekutyalwa ngayo kunye nendlela izityalo ezidinga ukunakekelwa ngayo. Okwesibini, kukukwazi ukusebenza nzima kwaye ube ngumntu okuthandayo ukusebenza ngezityalo kunye nezilwanyana.

Qatha kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngehashe ngumdyarho. Nditsho oku kuba amahashe anamendu amakhulu kwaye amahashe aye adityaniswe endaweni enye basuka kwiindawo ezahlukileyo apho kuye kuthelekiswe isivinini okanye amendu awo. Loo nto iye ibizwe ngokuba ngumdyarho.

izikolo kunye neentsapho zingaqala iiprojekthi eziza kuthi ezi projekthi zikhokhelwe ngabantu , ngabantwana abangamantombazana, ukuze nawo azokwazi ukuphuhlisa okanye abonakalise izakhono zawo ngokuza ngezinto ezidibanele, eziphathelene nokufama. Loo nto leyo izawukwenza ukuba nabo babe nomdla wokuba bathi xa bekhulile babe ngabaninifama.

Ukuqukwa kwabantu abangaboomama okanye amanina kwi-agriculture okanye kwezolimo kunganengenelo enkulu. Kuba abantu abangamanina bangabantu abathanda ukusebenza ngokuzikhandla, ukusebenza ngokuzimisela kwaye bangabantu abakwaziyo ukucinga. Loo nto leyo ingathi yenze ukuba ezolimo zibe nayo ingenelo eninzi.

Iingenelo zokufuya iihagu ziquka ukufumana imali eninzi kuba abantu bayayithanda inyama yehagu. Okwesibini, umanyora wehagu ungayikwazi ukuba uwusebenzise ukutyala izityalo eziza kuthi zibe nee-nutrients ezininzi. Okwesithathu, iihagu zinganceda ukuphungula ikhula okanye izinambuzane ezityaleni. Loo nto ingathi ibangele ukuba kwehle izinga lokuba kudingwe izibulala khula okanye izibulala zinambuzane.